Eneneni nasenyanisweni kunye kuyafana, ukhuseleko luxhomekeke kumqhubi, ukhuseleko luxhomekeke kwabanye abaqhubi abasendleleni. Kodwa ke ngokokwam ibhasi inako ukhuseleko ukodlula iteksi ngoba iiteksi zona zisoloko zingxamile endleleni zisoloko zifuna ukufika ngexesha. Ibhasi yona inexesha layo ethatha ngalo abantu eyaziyo uba kufuneke ifike ngexesha elithile endaweni ethile.

Into ebalulekileyo ngokweebhasi ngoodrayiva beebhasi abaqhubi beebhasi, kubaluleke ukuba baziphumze endleleni. Akukho mahluko phakathi kwebhasi enedekha nengenayo idekha kunye kuyafana into ebalulekileyo kuba umqhubi webhasi abe kanti usendleleni unazo neempepha zokuqhuba ibhasi.

Kwimeko enjena into ebalulekileyo kukucinga, ukuba ndinayo imali endinothi ndiyisebenzise for ukukhwela iteksi ndingayikholelwa ngoba amaxesha ebhasi ngamaxesha ebhasi. Ukuba ikushiyile kwaye akuzubakho enye emva kwenye kuba uye ube ngumntu ochanekileyo, ngoko ke kubalulekile umntu ahlale enayo imali anayo ukulungiselela iimeko ezinjalo.

Akho nto ebulalayo ekuthetheni. Xa ungayazi ukuba kwenziwani ebhasini kubalulekile uthi xa ungena umchazele umqhubi webhasi ukuba uyakuqala ukukhwela ibhasi ngoko ke ubungayazi ukuba kubhatalwa ngamakhadi umcele, umcenge, uthi lusuku lakho lokuqala emsebenzini awufuni ushiywa yibhasi ucela ukubhatala ngemali. Uzawuthi xa uphinda ukhwela ngosuku olulandelayo uza kusebenzisa ikhadi.

Umakhelwane wam ndingamcebisa ukuba ajonge amaxesha ebhasi. Aye abe khona kwizinto esizibiza ukuthi zii-websites apho ubonayo ibhasi ifika ngexesha elithile ukuya edolophini nokuba ihamba ngendlela ethile ukwenzela umakhelwane azazi ibhasi ekufuneke eyikhwele.

Ngoba kumaxesha amaninzi abantu abakhwela ibhasi baye bazilungiselele imali yebhasi. Kuyenzeka ngelinye ixesha umntu angabi nayo imali yokuthi akhwele iteksi. Ngoko yimeko leyo exhalabisayo ngoba ithi loo nto ungangafiki emsebenzini okanye ungafika emveni kwexesha, iyinto eza kufaka engxakini kumphathi emsebenzini.

Kwimeko enjena ndingaxhalaba kakhulu ngoba emisebenzini kukho amaxesha ongena. Kumaxesha amanintsi abantu abakhwela ibhasi ngabantu abafuna ukuba bazazi uba banayo imali yokukhwela ukuya emsebenzini inyanga yonke. Yimeko engandixhalabisa kakhulu, yimeko eya kundibeka kwisimo sesistresi endingazaziyo uba ndizawusithini ngoba apha kukho umsebenzi kukho umphathi. Kukho izinto ke ezibalulekileyo kufuneke umntu ezixabisile ebomini, akho nto yodlala uxabisa umsebenzi wakho.

Kuba kufuneke ndiphangele, ndakukhwela ebhasini nokuba ndimile. Into ebalulekileyo kukuba ibhasi ndiyifumene ndiza kuya emsebenzini. Kodwa oko ke ndiyokwenza ukuba kuvumelekile ndikwazi ukuma ebhasini. Kodwa ke kumaxesha amaninzi kuye kungabikho ngxaki xa xa izitulo zigcwele umntu ame ukuze afike emsebenzini.

Kwimeko enjalo ndingaqinisekisa kumntu endihleli ecakwakhe ukuba ingaba uyayazi uba kwenzeka ntoni apha ebhasini ngoba kumaxesha amanintsi uye ube kude kudrayiva webhasi. Into ebalulekileyo kukuyazi ukuba ibhasi ihamba ngaphi nokuba izohamba ngale ndlela yakho okubalulekileyo kuzazi uba ungehlika phi ukhwele itekisi ukuze ufike emsebenzini ngoba okubalulekileyo kukufika emsebenzini.

Ukubalulekileyo kukubuza kumntu ohleli ecaleni kwakhe kuba ubona indlela ukuba itshintshile kodwa uzame ukuqinisekisa ukuba izawuba khona na indlela youkuthi wehle kwindawo ethizeni uzokwazi ukuthi ukhwele iteksi ukuthi ufike emsebenzini ngoba ukubaluleka apha kwento kukuba umntu afike emsebenzini.